Kwindawo endihlala kuyo andinokwazi okokubana ndivelise iwayini kuba iwayini ifuna indawo apho uzokwazi ukuvuna khona ii-grapes zakho. Le ndawo ndikuyo asikwazi ukubana sibe nazo ii-grapes.

Ukunikwa kwemivuzo efanelekileyo kwabasebenzi basezifama kungabenza babe nako ukusebenza ngokuzikhandla kuba beyazi into yokokubana umsebenzi wabo uyabonakala yaye umqeshi uyakwazi ubana ababulele.

Ndingacebisa into yokokubana aqeshe umntu ozothi abe khona wezempilo onokwazi ukubana asixilonge xa sithe sanengxaki yezempilo.

Kukubana ube namayeza amakhalane yaye imfuyo yakho ihlale kwindawo ecocekileyo ngalo lonke ixesha.

Khetha ubushushu obugqithisileyo kuba kaloku amanzi bendinoya ukuyowakha emlanjeni ndinkcenkceshele izityalo zam.

Inkqubo yokubuyiselwa komhlaba inganceda ngokubana singatsho siluluntu sikwazi ukuzenzela imveliso ngokokutyala izityalo yaye siphinde sizithengise ngokunokwethu.

Imfuyo iyafana nomntu othi xa athe watya kakhulu okanye watya izinto efanele uba abe akazityi kakhulu atyebe ngokugqithisileyo. Nemfuyo ngokunjalo xa ithe yatya izinto engafanelekanga ukubana izitye ngendlela iyakwazi okokubana ityebe. Loo nto ke ingakhuselwa ngokokubana imfuyo iyijongwe into etyiwa yiyo yaye inikwe namanzi amaninzi okokubana isele ukuze ikwazi ukubana yetyise.

Ukufuya ihashe akukho lula kuba kaloku ihashe zithanda ukokubana zihoywe ngayona ndlela yaye uhoyo emakhaya alubikho kakhulu, nto leyo eyenza okokubana ihashe zasemakhaya zingakwazi ukokubana zingenele kwimidyarho yamahashe.

Ukutyala isityalo ujongilanga yeyona nto engayenza okokubana umntu abe nengeniso enkulu kakhulu. Kuba kaloku uba ujongile, kwiivenkile amafutha ayabiza ngeyona ndlela ngoko ke xa sinothi sikwazi nathi ukuzityalela ingatsho intengiso yawo yehlikele noko.

Iminqathe xa ibinokuthiwa iyakwazi ukuncokola nekhaphetshu, iminqathe ibinovuyisana nekhaphetshu kuba kaloku ikhaphetshu yona ihleli nje inkcenkcetshelwa ihoywe kakhulu ukuze ikwazi ukubana ihlale yondlekile. Kungafani ke neminqathe kuba yona nje ibekelwe okokubana ikwazi ukuba ikhule yaye ibe nayo sempilweni, kuliwe ke nezinambuzane ezithi ziyitye.

Ndingasithengisa ispinatshi sam kuba andinokwazi okokubana ndisigcine kum. Ispinatshi asikwazi ukuhlala ixesha elide lisendlini.

Ukutya okunkonkxiweyo nokutya okukhenkcezisiweyo kokona kutya ngoku sele kusenziwa kuba imveliso efana nemifino neyeziqhamo ayikwazi okokubana ihlale ixesha elide ingakhange yonakale. Ngoko ke oosomashishini eliphulo lifanele okokubana bafunde banzi ngalo yaye ibe liphulo abathi balithathele ngakubo.

Into engandihlupha xa imvula inothi inethe kancinci kukuba izityalo zam azinokwazi okokubana zikhule ngendlela efanelekileyo, nto leyo ethi ke ngoku iyawufuna mna ndincedise ekunkcenkcetsheleni.

Iindawo ezinqatyelwe yimvula eMzantsi Afrika yiNorthern Cape, Western Cape, KwaZulu-Natal neMpumalanga. Iziqhamo ezithi zikhule kwezo ndawo likhala kunye neentyatyambo.

Isifo ibhula sisifo esikhoyo kwimfuyo yegusha. Umalusi angakwazi ubana asithintele okokubana singabikho esi sifo kwiigusha zakhe ngokokubana ahlale ecoca iigusha zakhe ngalo lonke ixesha.

Abantu basezilalini abanako ukusebenzisa umhlaba wabo ngokwendlela efanelekileyo kuba kaloku abazazi izinto abamele ukubana bazenze okanye abafundisekanga ngendlela yokuphatha umhlaba wabo.

Ndingababuza into yokubana bayayazi na le nto bayikhileyo, yaye bayayazi uba ityiwa xa kutheni okanye yenziwa intoni.

Ukusebenza nebhokhwe ayonto ilula, nto leyo enondenza okokubana ndibalumkise okokubana bangahlali bezidlalisa mpela iibhokhwe. Mabase nje bazikhaphele ziya ziyotya baphinde bayozilanda ke ngoku emalanga emadlelweni.

Ziitumata, ii-pepper, ii-cucumber.

Into ethi qatha kukubana siwakhe siwathathe yaye amanye siwatye.

Iyaluphucula loo nto uqoqosho kakhulu yaye yenza okubana amaxabiso angonyuki kakhulu xa amaqanda amaninzi ekhona.

Into eyenza kube lula ukulima itswele kukuba itswele alifuni zinto ezininzi yaye liyakwazi ukuzikhulela ngokunokwalo.

Iinkukhu zihambahambe zibe nesifo sayo okuthi ke ngoku kufune uhlale uzihoyile ngalo lonke ixesha.

Iindlela zokuthintela imfuyo ekubeni ingahlaselwa sisifo esithile zikhona zona, kodwa azikho ngendlela efanele uba zibekho ngayo kuba ayingabo bonke abantu abakwazi ukufikelela kuloo nto.

Izityalo zinamaxesha azo, ayizizo ezikhula ngee-seasons zonke ezikhoyo. Ngoko ke ndingalima ikhaphetshu, ikherothi, ii-peppers namatswele.

Umhlaba awunokwazi uvelisa iziqhamo ngendlela efanelekileyo, nto leyo engenza okokubana umlimi kufuneka ke ngoku athenge izivundisi zomhlaba ukuze umhlaba wakhe ukulungele ukubana atyale.

Intliziyo yam ingabuhlungu kakhulu ngesi sehlo kuba kaloku inkomo xa ithe yazifela, awukwazi nokokubana uyixhele uyitye kunye nabantu kuba ubungozi bayo awuyazi uba bungakanani. Ingaphela futhi ke ngoku abantu besifa.